Kungaba iMzansi Digital Banking okungaba ukuthi kufundisa abantu ukuba bakwazi ukubona ukuthi banemali engakanani esele emabhange futhi abadingi ukuthi baze begijime baye ezitolo ukuze bethenge ugesi kanye nama-airtime. Bengakwazi ukuthi besebenzise lesi sici lesi ukuthi bekwazi ukuthola zonke lezo zinto lezo, kanti-ke futhi bazokuthola ngemali ephansi.

Ngingake ngifise ukwazi ukuthi lezi mali noma-ke ngithi phecelezi idatha esilisebenzisayo ukuthi liyaphi kahle kahle ngoba phela sibona sikusebenza idatha eliningi ukuthi ngempela ngempela liyaphi? Kanti-ke futhi izinto zethu phecelezi i-information yethu ekhona lapho ngabe ivikeleke kangakanani ukuthi omunye umuntu oseceleni engabi nayo engayitholi futhi kalula.

ULondiwe kumele azi ukuthi unelungelo lokuthi kungabi namuntu okhomentayo kwinkundla yakhe yokuxhumana, kanti-ke futhi umuntu ohlukumezekile singamusingatha sithi, kwinkundla zokuxhumana asifani futhi uma ufake into kwanesikhala sokuthi kukhomentwe abantu bazokhomenta ngezindlela abathanda ngayo. Ngamuntu ngamuntu ebeka uvo lwakhe. Kumele lokho akwazisise futhi akuqondisise ukuthi abantu abafani futhi beza nemibono engafani. Eminye izomujabulisa eminye izomxova inhliziyo. Ngakho-ke uma engingakufuni konke lokho, kwamele avale amakhomenti.

Indawo yefilimu isemakhaya kulapho khona kuvela khona umndeni ohluphekileyo kusayiso leso sikhathi kulahleka ilunga lalo mndeni ebeliphethe lo mndeni ekuthenini uyena othenga ukudla layikhaya. Sekuhambe umuntu obebeka isinkwa etafuleni. Le nhlobo yengoma ingoma edabukisayo edabukisayo ethatha umuzwa wangaphakathi odabukileyo iwuzwakalise ngeyindebe zomlomo usukhishwa usuyingoma.

Ukusebenzisa ibhange ephathwayo izici engingazicabangela ukuthi kuyashesha ngoba wenza yonke into khona lapha kwi-inthanethi awudingi ukuthi uphuthume ebhange ngqo. Ukuqinisekisa ukuxhumana okuphephile ukuthi kube khona i-pin code okungukuthi ayaziwa ngabantu abaningi, yaziwa yimi kuphela noma loyo oseduze kwami ongangisiza ngayo yonke into.

Uma sithatha ukubheka izingoma zakudala zazihlala futhi zazi nomqondo zenesifundo ositholayo kuzo. Kwahamba kwahamba ngokuhamba kwesikhathi, kwagcina kungena amakwaito kwagcina kungena amagqomu. Iy'ngoma esey'cula ngayo yonke into ongayizwa kahle. Ngenxa yokuthi nje uma kuhambisana ney'nsimbi zomsindo, kanti ezakudala zazithi uma uyicula uzwe ukuthi lo muzwa lo uyathintana nawo kanti futhi unesifundo ohamba naso.

Uma kunobuxhwanguxhwangu okwenzakalayo enkundleni ze-inthanethi esikhathini samanje uyakwazi ukuthi kube khona ikhasi ongena kulo ubike ubuxhwanguxhwangu okwenzakalayo ngomuntu thizeni. Ebese lobo buxhwanguxhwangu buyasuswa kuleyo nkundla ye-inthanethi. Uma-ke sebuqhubeka lobo buxhwanguxhwangu emva kokuba bususwe lowo efake obunye ezinkundleni zokuxhumana siyabe simususe engabe esakwazi ukuthi aphinde asebenzise leyo nkundla ye-inthanethi yokuxhumana.